E-e mirhi ya xintu yi fanekele yi nga tirhisani na mirhi ya manguva lawa yi humaku eswibedhlele, hikuva mikama yin'wanyani mirhi ya le swibedhlele yi va yi kamberiwile ku ri munhu u va a karhi a vabya yini leswi u fanekele a nga dyi kumbe njhani, kambe ya le kaya yi va yi nga kamberiwangi.

Mina loko ni va ni yime la ni yimele vaakatiko hinkwavo eka swibedhlele leswi nga la hi pfumala mimiri vana va vabya, vadyuhari va vabya kambe a ku na swo va tshungula hi ku pfumala mimirhi leswi vulaka leswaku swa ndla va ti lovela kumbe va vabya swo hindzisa a hi kombela leswaku mi hitisela mimirhi miendla leswaku ku va ku ri ni mimirhi lahaya jaratini.

Mimirhi leyi nga kahle i mimirhi le ya sweswi hi ku sweswi mavabyi ma tele ngopfu lero loko mavabyi ma tele ngopfu mimirhi ya sweswi ya swi tiva ku ri leswaku loyi u va u karhi a vabya yini, yi kota ku n'wi yi n'wi tshungula u va a kha a dya leswi, leswi a nga dyi loko u dya leswi u ta nyanya kambe loko o dya leswi a nge nyanyi u ta hola.

Nkoka wo endla vutiolori eka vavanuna va malembe ya makumenharhu ku fika eka vavanuna va makumentlhanu, i ku n'wanuna loko a za a kula miri wa yena wu tolovela wu sungula kuvava emikarhini yo tala loko a kha a endla vutiolori u sivela leswaku a nga a nga vabya vabyi.

Vanhu va va va kha va tsandzeka ku ti amukela i xilo xin'we xa vumbirhi i ku vanhu lava va tshamaku na vona va va endla va titwa ingaku loko va ri na miri lowukulu va va dyohile ngopfu, xa vunharhu vanhu va la misaveni hinkwavo va sandzasandza vanhu lava nga na mimiri leyikulu va va byela ku ri swi ku yini yini yini.

Mimirhi ya ndhavuko ndzi na wona mpfumelo eka yona, yi pfunile vakhegula kumbexani lava nga ta endzhaku ka lava va nga ta hina hi nga ze hi velekiwa yi va pfunile yi kota ku va tshungula ku nga se za ku va na swibedhlele.

Tikhampani ta migodi ti nyika vavanuna majazi kumbe magondolo lama va ma vekelaka enhlokweni leswaku loko va wela hi maribye tinhloko ta vona ti va ti hlayisekile hikuva vutomi bya munhu byi tale ngopfu enhlokweni.

Hi vonelo ra mina ni vona onge tikhampani leti a tile ku tirheni ku fikelela la a ti fane ti fikelela kona, vanhu va tikhampani ta swidzidziharisi na mabyalwa va va va kha vaendla mali eka swi leswiyani.

Vanhu va nga sungula ku amukela vatsonaniwa hindlela leyi va nga akisiwa xiswona.

Rihanyo ra private ri endla leswaku vanhu va hatlisa ku kuma pfuneto lowu va wu lavake.

Hi ku vona ka mina i vutihlamuleri bya vatswari na vadyondzisi.

Swikolo swi fanele ku phamela vana swakudya swo ka swi nga talangi mafurha, swakudya swo aka mirhi mihandzu swo fana na masi na swin'wana na swin'wana leswi nga ta vaaka mirhi leswaku va ta kota ku dyondza va ya mahlweni.

James loko ku ri i munhu wo dzaha no nwa byalwa a nga tshika ku dzaha a tshika no nwa byalwa a hamba a tiolola masiku hinkwawo a dya swakudya leswi akeke miri.

Vanhu lavaya va nga tirhisa kumbexani xikolo eku suhani na vona ku va hatla va kumeka.

Leswi swi pfuna leswaku vantshwa va kuma vanhu vo tala lava lavaku ku xava na vanhu la va tshamaka ematikweni male handle.

Vanhu loko va hlanganile na ndhambi va nga khandziya emalwangwini ya vona ku va va kota ku tshamanyana kwalayani, kutani ku ta ta vanhu lava nga ta va teka va va yisa eka ndhawu leyi nga hlayiseka.

Ni vona ku ri swona hikuva hi vona vavanuna va tivaka leswi vona va nga xiswona ku tlula vavasati hi vona va ti tivaka miri ya vona

Ina, swa hunguta hikuva xilo lexi tsemiwaka hixona lexi vangelaka mavabyi.

Va nga famba va va byela vanhu hinkwavo leswaku loko va vona vanhu lava xavisaka va fonela maphorisa hikuva va xavisa swilo swo ka swi nga riki enawini.

Ku nga pfaleriwa vanhu lavo va xanisa ejele.

A va phameriwa swo dya, a va nyikiwi mati yo hlamba, va tekeriwa timali ta vona.

Ku bela maphorisa swi endlela leswaku loko ku ve mhangu wa wena a ko va na munhu loyi a nga endla leswaku movha wa wena u humelela hi mhangu va hatla va swivona na loko ku ve ku na loyi a nga tlumbiwa va swi vona.

Tidyondzo leti tilulamile hikuva ti dyondzisa vana lavatsongo leswaku va kota ku tisirhelela, va nga vi na vana va ha ri vatsongo.

Mayelana na thekinoloji yo fana na vutshunguri bya le kule ku na leswi va swivitanaka hi xinghezi va swivitanaka ti-mobile clinic swona swi famba na swi va swi ri na tiphilisi na mibedwa na swo tala leswi vanhu va nga va ka va kha va swi lava, swi famba swi famba etindhawini to fana na le swikolweni ngopfungopfu laha vana lavatsongo va ya ku kona kona leswaku na loku ku ri na nayiti leyi va nga ka va nga tlhavangiki va ta kota ku yi tlhava.

Loko mhaka yo finingeta ya ha ku sungula, a ndzi nga titwi kahle hikuva a ndzi nga tolovelanga naswona emikarhini yo tala a ndzi tikuma ndzi talwela.

Vanhu va tirhisa leswi va swi kumaka eka inthanete kasi van'wanyani va tirhisa mimirhi leya xintu van'wanyana va teka liya yo fana na liya yi nga kahle ya le madokodeleni kumbe etitliliniki va teka yona va tirhisa vaendla le ya vona yo ka yi nga riki enawini.

Mina ndzi vona swi nga ri kahle hikuva vana na vadyuhari hinkwavo ka vona va va va ri na mali leyi va nyikiwaka yona, kambe vatswari va vana vateka mali ya vana va ya va ya tirhisa swilaveko swa vona va siya vana na vakhegula va ri karhi va hlupheka.

Makunguhatelo ya mindyangu ya hambanile vana vo tala lava ya ku va ya nkunguhata mindyangu va fika va chava ku vutisa lava nga ta va pfuna leswaku leswi hiswona swi fanelaka eka miri wa n'wana kumbe njhani, munhu loko a lava ku sungula ku ya nkunguhata mindyangu i fanekele a teka xiboho xa leswaku a yima a twisisa hileswi a lavaka xona ku xiteka lexi nga ta n'wi pfuna ku xi teka leswaku a va a nga ri na n'wana.

Tiambulense ti teka nkarhi wo tala leswaku ti fika laha ti laviwaka kona leswi swi endliwa hileswaku tiambulense ti va ti nga talangi nkarhi wu n'wanyana tiambulense timbirhi hi tona ti tirhaka ematikweni yo tala leswi a swi fanekele vanhu va endla hileswaku va ngetela tiambulense.

Nkhuvo wo susa xinyama wu endla hi vanhu vatsongo naswona a ndzi vona vanhu lava a va endlisa leswi a swi endlisiwa swona xikhale.

TB yi hangalaka hi loko munhu a nga swi tivi leswaku u na TB loko a khohlola a khohlolela na vanhu na vona yi va nghena swi kahle leswaku munhu un'wana na un'wana loko a sungula ku khohlola a ya etliliniki leswaku va ta fika va n'wi pfuna ku tiva leswaku u na TB kumbe njhani loko a ri na yona va n'wi nyika leswi nga ta n'wi pfuna.

Tiambulense to tala loko ti fika emapatwini yo ka ya nga ngheneki va ta byela vanhu lava nga va fonela leswaku va tisa vanhu kumbexana va va tlakula van'wanyani va va byela leswaku va va chela endzeni ka ngholovhani.

Munhu loko a yimba a nga hlangana na khombo lero, munhu loyi a n'wi tsemaka a n'wi tsema swinene na laha a faneleke a nga tsemangi kona kutani a huma ngati a lova.

Ina, hiswona vunyingi bya vona i vavanuna, vavanuna ndzi vona onge vanhu vo tala loko vavanuna va za va sungula ku tirha ku ya hi mina a va lavi vavanuna va humelela va ta teka vavanuna lava va va cinca miehleketo hi swa xintu xa vona kumbe vuloyi bya vona.

Leswi swi vangiwa hileswaku tindhawu leti ti va ti nga ri na gezi vanhu va tirhisa mimencisi ko tala ku tshivela mindzilo kumbe makhandlelaa naswona va siya vana lavatsongo, ivi vana va tiendlela va kha va nga swi tivi va pfurhisa yindlu.

Munhu loko a ri na nsusumeto wa le henhla wa ngati hi loko, miri wa yena wu ri na wu tale kumbexana wu pompa ngopfu ngati kumbe wu tale ngopfu ngati, leswi swivangiwa hi loko munhu a nga yimayimi kumbe ku tiolola kumbe munhu a nwa ngopfu kumbexani munhu kumbe ka vona a ku ri na munhu loyi a ri na vuvabyi lebyi.

Ambulense a yi fiki hi nkarhi ematiko ya le xikaya hikuva tiambulense ku va ku ri yin'we kumbe timbirhi leti tirhelaku tiko hinkwaro.

Vanhu va nga endla leswaku ku ta manese ya ku talanyana kumbe va maka titliliniki to talanyana leswaku a tliliniki yin'we ku nga fumbani ku tala vanhu.

Ku na vanhu lava fambaku emakaya va karhi va kambisisa masiku ya vadyuhari leswaku va ta rini etitliliniki vanhu lava va va karhi va tirha etitliliniki kumbe exibedhlele kambe, vona va va va karhi va tirhela ngopfu hala makaya ku kambisisa ku ri vadyuhari lava va kha va teka tiphilisi ta vona kumbe va karhi va landelela leswi va byeriwaka swona etitliliniki ke.

Swi vangile leswaku vana vo tala va salela endzhaku hi ti dyondzo ta vona ngopfungopfu vana la va nga le ka giredi ya khumembirhi va salele ngopfu endzhaku hikuva a va nga ri ku dyondzeni loko va ri ekaya a vo ti hlayela hi voxe.

Ku nga yima maphorisa leswaku va pfula patu vabyela vanhu lava van'wana va timovha ku va yimela tlhelo leswaku movha lowu wo timela ndzilo wu ta hatlisa wu fika la wu ya ka kona.

Sangoma i munhu loyi a tirhisaka ku vulavula na va le hansi leswaku va ta kota ku pfuna munhu, kambe n'anga yena yi tirhisa mimirhi leya xintu leswaku yi kota ku pfuna munhu.

Mina ndzi titwa ndzi ri kahle swinene ya ndzi tsakisa mhaka leyi hikuva vatswari va kala ku byela vana va vona leswaku va kota ku nkunguhata mindyangu leswi vangaka leswaku vana va hatlisa va va na vana.

Mina ndzi nga ku vavanuna a va dyondzi ku ti hlayisa munhu a hlangana na munhu namuntlha va ya va ya tlelana va ri hava swo tisirhelela u ri n'wanuna a wu n'wi tivi munhu, se vavanuna a va dyondzi ku tihlayisa wun'wana na wun'wana loyi va etlelaka na yena a va tirhisi xo tisirhelela leswaku va nga vi na vuvabyi.

Leswi swi endla leswaku vanhu lava nga na vutsoniwa va nga jikajiki kumbexani va nga titwi va ri vanhu ku fana na lavan'wanyani hikuva kun'wana na kun'wana la va ya ku kona, swihambukelo swa vona leswi fanelaka vona swi va swi nga ri kona swi va endla leswaku va rhandza ku tshama ekaya.

Mina ndzi vona swi nga ri kahle hikuva mimirhi ya ya ya le swibedhlele yi va yi kamberiweni, naswona eswibedhlele va va ku kamberile leswaku ku va u kha u tirhisa u va u kha u vabya yini, kambe mirhi ya xintu yi va yi nga kamberiwangi leswaku yi kahle ku ku ku tshungula mavabyi ma wena a ku na leswi nga ta va swi na switandzhaku swo ka swi nga ri kahle ke.

Vavanuna loko va ri na na tinkingha ta vona a va vulavuli, swa antswa va ya va ya tinwela byalwa va hi swona ku va va tshama va kha va nga vulavuli hi swona swi nga endlaka leswaku va nwa ngopfu byalwa.

Minkama yin'wana loko ni tshamile na kokwana va ti kombisa onge va twa kuvava naswona mina a ni swi tivi leswaku ndzi ta va pfunisa ku yini, hikuva a ndzi tivi mimirhi leyi va yi nwaka naswona a ndzi tivi vudokodela bya vona. Ndzi kombela mi va yisa eka home based care, laha va nga ta minkarhi hinkwawo va vonaka leswaku va nwa tiphilisi ta vona hi nkarhi va tlhela va dya swakudya leswi nga fanela mirhi ya vona.

Nayiti ya COVID a yi nga ze yi vavisa munhu, loko munhu a heta ku tlhava a nga twi a ku nga ri na vuvavi lebyi a swi twaku. Vanhu a va yi va ya tlhava nayiti ya COVID, yi ta kota ku va sivelela vuvabyi lebyo dlaya.

Swi fanerile hikuva vanhu lava va vutsoniwa na loko na vona loko va lava ku huma va huma va nga hleketi leswaku va ta va ta va ta fambisa ku yini la ku nga tala vanhu naswona loko ku ri na leswi swi endla leswaku va kota ku huma va titwa va ri kahle ku fana na lavan'wana.

Mina ndzi nga n'wu byela leswaku hinkwenu la misaveni hi ta lova muntsongo munhu lonkulu hinkwenu ka hina hi ta hela hi lovile, naswona a nga chavi ku lova hikuva a nga swi tivi leswaku le a ya ku ko a loko a lovile u ta fika a va a a a rhurini kumbexana a wisa leswa maxangu ya ku va mukhegula hikuva loko a ri mukhegula u endleriwa xin'wana na xin'wana.

Ku vona hi mina vadyuhari vo tala swa tiphilisi a va swi rhandzi, mina ndzi nga va vutisa leswaku xilo xa vona lexi va rhandzaku xi n'wa i yini, kumbe swakudya leswi va rhandzaka ku swi dya i yini naswona ndzi kota ku ndzi va nyika swakudya leswiya ndzi chele tiphilisi letiya layani leswaku va va karhi va hanya kahle kambe vona va titwa onge mina ndzi rivele leswaku va nwa tiphilisi.

Mina ndzi vona swi nga ri kahle hikuva vavabyi van'wanyani va nga va kha va vabya ngopfu kutani va wa va lova va lo yima kwalaya xibedhlele, mfumo wu fanele wu yendla leswaku vavabyi vo tala lava vabyaka ngopfu ku rhanga vona va kuma ku pfuneka.

Swi ngheni hi swona ntsena kambe ku na swa ku munhu a khoma ngati ya munhu loyi a nga na vuvabyi lebyi kumbexana yena a va a tsemekini nyana ngati ya nghena ka ka ka munhu luya a vhela a va ri na vuvabyi lebyi, swin'wani i ku va nga va va tirhisa swilo swa loyi a nga na vuvabyi lebyi va nga swi hlantswangi ku fana na malepula swa nghena.

vana vo tala loko va dyini la swikolweni emakaya va fika va nga kumi ku dya kun'wanyana, a ndzi ta kombela leswaku ku endliwa xi xirhapa xa miroho kumbe na ti-carrots-o na swin'wana na swin'wanyani la xikolweni leswaku loko vana va va muka makaya va muka va khomile nyana ku va ta fika va kota ku sweka va na ndyangu wa ka vona va dya.

vuvabyi lebyi va nge i vuvabyi bya Alzheimer hi xilungu, vuvabyi lebyi endla leswaku munhu a famba a ya kun'wanyana ka ve a nga swi tivi leswaku u kona kumbe njhani, byi tlhe byi endla leswaku a rivala ku u fike njhani eka ndhawu leyi a nga ka yona.

Tiva vuvabyi bya Alzheimer, vuvabyi lebyiwa byi byi khoma ngopfu ka vadyuhari, vadyuhari vo tala va na vuvabyi lebyi kambe a va byi tivi naswona loko va vona vuvabyi lebyi van'wani va va pumba vuloyi. Vuvabyi lebyiwa byi endla leswaku vakhegula va ya a tindhawini va nga swi tivi leswaku va fikise ku yini kwalomu kambe loko va ti vutisa vanhu ve ri va loya.

Bya ntshikelelo i vuvabyi lebyi talaku ku khoma vadyuhari byi va endla leswaku va nga lavi ku tirha nchumu, naswona byi va tshikelela emiehleketweni swi swo tala va nga swi hleketi ku fana mavito ma vatukulu va vona kumbe mavito ma vana va vona, vuvabyi lebyiwa byi endla leswaku va vadyuhari vo tala va rivala no nwa tiphilisi ta vona.

Ni leyi yi endla leswaku vanuna na vavasati va kota ku tiva vuvabyi bya vona, va tlhela va nga byi ku ri lebyi i swilo leswi nga wun'wana na wuun'wana.

Nkoka wo kuma vuhlayisi loko u dyuharile i ku swi endlela leswaku u nga rivali swo nwa maphilisi ya wena naswona u nga jikajiki u lahleka.

Lava nga na vutsoniwa va khomiwa onge a va swi koti ku tirha ntirho wa vona hikuva i vatsoniwa, minkama ya ku tala loko va nyikiwa mintirho, va nyikiwa mintirho va tlhe va byeriwa leswaku ende yi hela kumbexani va nyikiwa mintirho yo hambana na na vatirhikuloni lavan'wanyani hikuva vona i vutsoniwa.

Ndzi nga foyinela nambara leyi va yi vitanaka ya nambara ya kumbe xani ndzi fonela na maphorisa leswaku ku na mpfula ya ene ndzi le ka xiyimo xa so, maphorisa hi wona ma ta kota vona ndzi ponisa ku yini.

Mina ndzi nga vutisa leswaku HIV loko yi ku khomela u yi vonisa ku yini u nga se za u ya u ya kamberiwa.

Loko ndzi suka exibedhlele xa hala kaya a ndzi ri na papila ro komba leswaku ndzi ya exibedhlele lexiya ro sungula, va fike va teka papila lerana kota va va kota ku ndzi pfuna hi rona va swi vona leswaku a ndzi ku tivi.

Ndzi nga fonela maphorisa leswaku va ta va ta teka mirhi liya, va ta kota ku khoma munhu luya a nga za a ya xavisela van'wanyani lava nga ta ka va nga hlayi ku fana mina vanwa kumbexani yi va dlaya.

Byi hakeriwa hi mali ya mfumo kambe ku na byin'wanyana lebyi hakeriwaka byi hakeriweka hi vanhu lava va nga yisa mukhegula kumbe mukhalabye wa kona.

Loko munhu a lava ku susa mindzelekanyo u rhanga a vika eka vakokwani, kutani a endla mphahlo loko a endla mphahlo ku endliwa byalwa bya mporosi na na mbuti kumbexani swa tihuku. Byalwa bya mporosi laha byi nyikiwaka vakokwani byi cheriwaka ehansi va tinwela, na ngati ya ya huku liyani na yona yi cheriwa wa tinwela.

Xitsongwatsongwana lexi a xi dlayi loko munhu a landzelela ku nwa maphilisi hi nkarhi, va tele lava nga na xona xitsongwatsongwana lexi kambe a wu nge swi vona leswaku va na xona xitsongwatsongwana hikuva va landzelela mimirhi ya vona va yinwa hi ndlela leyi va fanelaku va yinwa hi yona, naswona a va hanyi va kha va ku mani u ta ku yini kumbe mani u ta ku yini va swi amukela leswaku xitsongwatsongwani lexi xi ta va na vona ku ze va ya lova.

Mina ndzi vona loyi ku nga yena ku fane ku va mutswari wa n'wana wa xisati, hina van'wanyani a hi va ngi na wona nkateko wo va hi byela kahle mathicara leswaku ku na leswi va swi vitanaka family planning, sweswi hi na vana ha ha ri vatsongo, mutswari wa n'wana fane a tshamisa n'wana wa yena loko a sungula ku vona onge n'wana wa yena u sungula ku ndla swa swo rhandzana kumbexani a n'wi byela leswaku u fanekele a ya etliliniki a ya eku tlhaveni leswaku a nga ta va na a nga ta va na n'wana a ha ri ntsongo a kota ku ya exikolweni.

Hikuva va swi tiva leswaku swo boha u xava murhi luwa hikuva u va u kha u lava ku horisa vutomi bya wena.

Ku na van'wanyana va va karhi va ala ku ku nwa mirhi ya vona, se va nga va byela leswaku i ma-sweets kumbexani swilo swo nyanganya.

Ti-mobile clinics ti endla leswaku vanhu vo tala va nga yi va ya fola tilayini to to leha etitliliniki, van'wana va vuya va nga pfuniwanga. Ti va ti karhi ti ta kumbexani kan'we en'hwetini vanhu va ta ti kumela ekusuhana.

Ndzi tshame ndzi tlhava nayiti ya depo, nayiti leyi yi ndzi yisile emasikwini kumbexana eminkarhini n'hweti hinkwayo, ndzi karhi ndzi nga yimi leswi swi endle leswaku ndzi teka xiboho xo ndzi nge he pfuki na siku na rin'we ndzi yi tlhavile.

Yi vitaniwa global pandemic hikuva yi hlaserile misava hinkwayo.

Thekinoloji yi nga pfuna hikuva yi karhi yi va tsundzuxa leswaku va fanekele va nwa mimirhi ya vona hi nkarhi muni.

Mina ndzi vona wu lava mirhi leswaku wu ta kota ku, va kota ku leswaku va va kha va hola hi switsongotsongo loko va ri karhi va nwa mimirhi ya vona.

Loko munhu a nga landzeleli ti-treatment-e leti a va ku a nyikiwe tona for HIV, and AIDS a nga ha hetelela masocha ma yena ma feyila kutani a lova.

COVID-19 a yi tlulela hi ku fana na loko munhu va khomana, va tlhavulana kumbe hinkwaswo leswi.

Ku nwa mirhi ya ku vilela a hi swa vanhu va weak, i swo endlela leswaku vanhu hinkwavo lava vabyaku vuvabyi lebyi, byi vuriwaka vuvabyi bya vupengo, va kota ku va va control-eka, va nga fambi va endle leswo va doba maphepha va ba vanhu.

Ndzi nga n'wi byela leswaku vanhu vo tala loko va nga nwi mimirhi ya vona va sungula ku famba eswitarateni, nkarhi wun'wana va lahleka na le makaya ya vona. Va famba va yivela vanhu, va pfumala mikumba loko kha ku titimela, va pfumala swakudya masiku hinkwawo. Swilo leswi swa kota ku control-eka ntsena loko a va a karhi a nwa mimirhi ya yena a endla leswaku a yi nwa masiku hinkwawo u ta hanya ingaku u hanya ku fana na hina van'wanyani ho ka hi nga vabyeki.

Ni nga va hlohlotelo, ndzi nga rhanga ndzi rhamba vanhu lava na vona va nga hundza eka swiyimo sweswo lava nga le ku landzeleleli ka treatment ya vona. Ndzi va rhamba leswaku va ta va ta vulavula na vanhu lava hi vona va nga ta va twisisa kahle hikuva na vona va ta va va hundzile eka xiyimo lexiya.

Mina ndzi vona swi ri kahle hikuva vana vo tala a va byeriwi emakaya ya vona leswaku ku na switandzhaku loko munhu a endli swilo swa so. Se loko swikolo swi ri karhi swi va byela hambi emakaya ya vona va karhi va nga va byeli nchumu va ta kala va kha va endla swilo kambe va landzelerisa leswi eswikolweni va nga va byerisa swona.

Vanhu loko va hlanganile na nghozi ya ndzilo xo sungula lexi va faneleke va xi endla, loko ndzilo wu nga za wu famba wu famba na yindlu hinkwayo va nga ya va ya teka leswi swa swa minkumba, minkumba yo tikela va yi tsakamisa ngopfu hi mati, leswaku va ta kota ku huma muti hinkwawo wu hlayisekile va funengele nkumba luwa. Xin'wana lexi va faneleke va xi endla va fanekele va kasa hi matsolo leswaku va nga khomi musi wu va tlimba va wela hansi.

Vatsoniwa va va ri hava vanhu lava nga ta va phusha hi ti-wheelchair va ya etindhawini to fana na titliliniki. Etitliliniki naswona swi fika swi va tikela swa ku va hatlisa va kuma ku pfuniwa.

Vatswari va nga byela vana va vona leswaku vona, vana va vona va hambanile na van'wanyana a va fani na vona. Vona va va va ri special lero ku na leswi va faneleke va va kha va swi tirhisa. Kutani vana vo tala va swi rhandza ku va va ri special, va va va hambane na van'wani, a nga nwa tiphilisi loko va kha va ku masiku hinkwawo a fanekele a tshama a kha a nwa swiwitsi.

Ti nga antswisa nhlayiso wa rihanyo wa le makaya hi ku famba ti karhi ti vona, kumbexana ti rhuma vanhu lava tirhaka ku famba va karhi va vona leswaku vanhu vo tala lava tshamaka emakaya vo fana na vadyuhari va karhi va ti va ya etitliliniki va ya kuma tiphilisi leti nga tona na.

Mina ndzi vona swi ri kahle hi ku ka vanhu lava taka etitliliniki va karhi va vabya ku na van'wanyana vo ka va nga tshembeki hi swa mimirhi ya titliliniki va tshembaka tin'anga.

Swibedhlele swa mfumo swi tala ngopfu hikuva swi va swi ri mahala vutshunguri tiphilisi hinkwaswo i mahala. Kasi swo ka swi nga ri ki swa mfumo vanhu va fanekele va hakela ku vona dokodela.

Swibedhlele swa mfumo ku va ku ri mahala ku vona dokodela na mimirhi va ku pfuna mahala. Kambe swo ka swi nga ri mfumo u fanele u hakela mali leyi vanhu va nga ka va nga ri na yona hi swona swi endlaka leswaku ku tala ngopfu swibedhlele swa mfumo.

Wu endla leswaku switandzhaku swa kona swi nga vavi ku tlula mpimo, leswaku swi va swi karhi swi tlhela swi kota ku ku khomeka swi nga hundzisi mpimo.

Vanhu masiku lama va tshemba leswaku mimirhi liya ya pfuna, vanhu lava nga na ntshikelelo wa miehleketo. Kambe khale munhu a va ta n'wi yisa etin'angeni va n'wi yisa etikerekeni va ku u loyiwile va ta n'wi pfuna ekerekeni.

Makhombo ya kona i ku munhu a nga nyanya ku vabya, a vabya a nga ha koti no a nga ha swi tivi na leswi a swi endlaka.

Vuvabyi bya dementia i vuvabyi lebyi khomaka vadyuhari, kahlekahle byi khoma ngopfungopfu vadyuhari. Laha va rivalaka mavito ya vanhu lava tshamaka na vona nkarhi wun'wanyana va va va khome swilo leswi nga le ndzhaku, va va va kha va ha tiva vutomi bya vona lebyi nga le endzhaku. Kambe nkarhi wun'wanyana va cinca va tiva leswi va swi tivaka leswi endlekelaka evuton'wini bya vona sweswi.

Ku hava lexi hlulaka mimirhi loko u ya etliliniki va fika va swi vona leswaku mind ya wena kumbexana miehleketo ya wena yi vaviseki ku fika kwihi. Nkarhi wun'wana wa kuma leswaku miehleketo ya wena a yi vavisekangi leswiya swo yini, lero a wu a wu nge hanyi hi tiphilisi vutomi bya wena hinkwabyo, u nga nwa tiphilisi for nkarhinyana laha u nga ta kota ku va u tshunguleka.

Vadyuhari va nga ya va ya tshama na vanhu lava va, va nga ta tshama va kha va va hlayisa va va ehleketisa leswaku va fanekele va nwa mimirhi ya vona.

A ndzi ta va akela ndhawu ya vona laha va nga ta xava kona, laha ku nga ta ku ri na mimovha leyi hamba yi va teka va ya emimolweni. Tiyindlu ta vona ni ta aka tiyindlu ta vona leswaku va tshama kahle va nga tshami eka tiyindlu to ka ti nga ri kahle na vona va kha va ri na vutsoniwa.

Loko u tshama sweswi u tshama u kha u swi tiva leswaku u na xiphiqo xa mianakanyo, swa endleka leswaku loko u va u kha u tshamile yi va yi kha yi tikelana, swi tikelana. Ivi na vhiki ri nga heli wena u nga endlangi leswi vanhu lava nga na mitshikelelo va kha va nga nwi tiphilisi va endlaka swona.

Va va va ri karhi va n'wi byela leswaku a nga tshiki ku nwa tiphilisi siku rin'wanyana swi ta hela a nga ha nwi tiphilisi.

Swi nga endla leswaku vanhu vo tala lava vabyaka va nga ha nwi mimirhi, hikuva va ta va kha va pfumala mali yo xava leswi hetelelaka swi endla leswaku va lova.

Swi nga endla leswaku va nga koti ku endla nchumu, hikuva va ta va va nwile mimirhi liya. Van'wanyani va tlela naswona ku va ku ri vanhu lavakulu.

Ndzi nga endla leswaku ndzi va ndzi ri karhi ndzi chayela hi hi speed lexi va va ka va kha va vule xona leswaku laha ku chayeriwa kona.

Mina ndzi vona ku ri ku phunta, leswi vuriwaka ku phunta, hikuva loko vanhu vo tala va nga nwi mirhi ya vona leyo vilela, swi endla leswaku vanhu va talatala eswitarateni va karhi va doba maphepha, va dya na swakudya leswi humaka eti-dustbin-i.